Itekisi yakhona isigcwele kodwa umshayeli uthi angingene ngizoma ngey'nyaw, kulesi simo lesi ngingangena ngingangena ngigijima phakathi ngime ngey'nyawo. Ngingangena ngoba imina engifike sekudlule isikhathi, ukube ngivuke kusakahle kusanesikhathi ngalungisa izinto zami ngaphuma ekhaya bengizofika itekisi ingakagcwali. Ngakho njengoba sengishaywe yisikhathi nje sesihambile isikhathi kushuthi mangingalinda enye itekisi ize igcwale kula matekisi la angakithi kungaze kuphele mhlampe ihora lonke ngimile ngilinde itekisi ukuze igcwale, noma ngihlezi phakathi etekisini ngilinde ukuthi itekisi igcwale. Ngakho ngingangena kule simo lesi, ngingene phakathi ngikwazi ukuma ngey'nyawo ukuze ngizofika kusase nesikhathi emsebenzini noma singakadluli isikhathi eside. Kanti futhi uma kukhona okwenzakalayo angizi ukumubeka umshayeli ecaleni ngoba yimina engihambile isikhathi sesidlulile, engingakwazanga ukugcina isikhathi sami sokuvuka ukuze ngifike kusase nesikhathi emsebenzini.

Okubuhlungu engake ngakubona kwenzeka ebhasini elihamba ibanga elide, sasigibele sihamba nogogo sihamba sibheke eThekwini siya olwandle. Sasisuka futhi Olundi ngaleso sikhathi leso. Umama owayehamba nengane, ingane isiphisiwe ukuchama umama lo wayishaya indiva ingane wangaba nokuyicelela kumshayeli, wangacela nokuthi imoto ime wathi nje, indawo yokuchama asikafiki kuyo uzowubamba lowo mchamo lowo. Ingane yayilokhu ikhalile, icelile ukuyochama umama nje wayishaya indiva. Kwase kubuhlungu kakhulu ngisho nakimi, ngangicabanga ukuthi lo mama akayizali le ngane le yingakho eyiphatha kanje. Kwangiphatha kabi kakhulu lokho ngoba umshayeli wayengacelakala. Kwangangokuthi ugogo wakhuluma yena wacela umshayeli webhasi ukuba amise ibhasi ngoba kukhona ingane exinekile kakhulu, umshayeli wama. Kwakubuhlungu kakhulu okwenziwa iloya mama loya.

Uma ngifika e-Park Steshi ngithola ukuthi izikhwama zami azikho enqoleni, okokuqala nje engingakwenza ngokuphuthuma ukuthintana nomshayeli webhasi ngimtshele ukuthi iy'khwama zami nakhu ngingay'tholi. Uma wukuthi unokungabaza okuthile, ukucela inamba yasemuva lapho esisuka khona ukuthi angiphe inamba yakhona ukuze ngizokwazi ukubafonela ngibabuze ngey'khwama zami, noma ngibuze lo obelayisha inqola ukuthi kwenzakaleni ngey'khwama zami. Ngiy'chaze ukuthi iy'khwama zami bezi kanjani, kanti futhi bekukhonani phakathi, umbala bewunjani, bezingaki futhi. Ilokho engingakwenza ngaphandle nje ukuthi ngize ngiphakamise umoya.